Ntlha ya pele, ekaba ya hore ho be le di-clinic-i tse yang metseng, mohlomong di ye ka matsatsi e kaba Mantaha le Labone, ekaba Labobedi le Labohlano di ya ka kotloloho, di lo shebana le batho ba tsofetseng. Ntlha ya bobedi, e kaba ya hore ba malapa ba be le tsela e itseng, e leng hore ba thusa metsofe ka yona, ba thusa batho ba hodileng ka yona hore ba fumane ditshebeletso tsa bophelo bo botle di-clinic-ing.

Ntlha ya pele e ke lokelang ho e etsa ke hore ke bona hore nkgono o dula a na le alarm-o e tla lla ka letsatsi la lokelang ho ya ka lona kliniking. Ntlha ya bobedi ke ya hore nna ke dule ke mo letsetsa kamehla ho mo tsebisa le ho mo hopotsa ka letsatsi la ngaka. Ntlha e nngwe ke ya hore ke ngole haholwanyane letsatsi le nako tsa ho ya clinic-ing ha ke qeta, ke di behe moo e leng hore o dula a feta hangata. Jwalo ka moo a behang meriana e nngwe e ke lokelang ho e etsa ke hore ke iphe nako letsatsing leo, a yang ngakeng ka lona, hore ke mo felehetse ho ya ngakeng, ebang ke hloleha ho etsa jwalo, ke kope motho e mong hore a mo felehetse.

Mmuso o ka eketsa di-clinic-i tsa private tse sebetsang tlasa lenane la mmuso. Hape mmuso o ka etsa hore ho be le tumellano ya dingaka tsa private tse sebetsang ditleliniking kapa dipetleleng tsa mmuso. Taba e nngwe ke ya hore mmuso, ka bo ona o ka ntlafatsa di-clinic-i tse ka hare ho metse.

Taba ya bohlokwa ke ho ja hantle. Batsofe ba rona ba lokela hore ba je hantle ditholwana le meroho. Taba e nngwe ke ya hore ba fokotse kgatello ya maikutlo. Sena ba ka se etsa haholwanyane kapa ka tsela e phethahetseng, ka tsela e ka ho ikwetlisa ka tsela e nepahetseng tlasa motataisi. Ka ho etsa tjena batsofe kannete ba tla phela ha monate, ba ntse ba tshwerwe ke malwetse a sa phekoleheng.

Nnete ke hore malapa a mangata a etsa dintho tse fapaneng bakeng sa metsofe ya bona, nna ke lokela ho fa ntatemoholo le nkgono lerato, tlhompho le boikokobetso. Ho ba thusa ka dijo tse nepahetseng bakeng sa mmele ya bona le kelello ya bona, ho ba thusa ka meriana le ho ba hlwekisetsa moo ba dulang. Ha ke sheba setso se hanella morao dinthong tse ngata, se ke tla se etsa nna bakeng sa nkgono le ntatemoholo ke ho ba ruta ka metjha ya puisano ya ha jwale, e leng hore e se le teng, ho na le ka setso kapa ka sekgalekgale moo e leng hore ba ne ba sebedisa mekgwa e itseng ya ho buisana le ho kgema le dinako. Ho tlosa taba ya kgatello ho bona.